Ukweseka umeluleki kancono ngesikhathi soguquko, intsha esanda ukuqokwa noma umholi wokusoka kufanele agxile ekuqondeni izidingo zakhe, anikeze ukwesekwa okungokoqobo futhi akhuthaze umuzwa wokuqhubeka nenjongo okwabelwana ngayo. Lokhu kuhlanganisa ukunikezwa, ukusekelwa ngokomzwelo, ukusiza ngokushintsha komthwalo womsebenzi, nokusiza umeluleki ukuba andlulise izibopho ngokushelela, kuyilapho efunda ngenkuthalo futhi ezibandakanya nesakhiwo esisha sobuholi.

ENingizimu Afrika ukudla kwesintu kudlala indima enkulu ekuxhumaniseni abantu namagugu abo amasiko, lezi zidlo azigcini nje ngokuba mnandi kodwa futhi ziphethe izindaba zomlando wezwe nokuhlukahluka kwamasiko. Lezi zidlo zendabuko ziletha abantu ndawonye, zivusa umuzwa wokulangazelela futhi zinikeza ukuxhumana nezimpande zabo. Bavamisile ukuphakelwa emibuthanweni yokuzijabulisa, imicimbi yomndeni kanye nemigubho yamasiko, okugqamisa ukubaluleka kokudla esikweni laseNingizimu Afrika.

Ukufunda umdanso wesintu sesiZulu njengendlamu noma ingoma, umuntu kufanele agxile ekuqondeni ukwakheka kwesiqi, ukunyakaza kanye nomoya womdlandla. Afunde izinyathelo eziyisisekelo, azilolonge ngomculo wesiZulu futhi afake izinsimbi zomculo zendabuko ukuze ajulise ulwazi lwamasiko.